Ukuthi hhayi, abanayo imithwalo eminingi umthwalo nje ukuthi bakhulume iqiniso, bekhulume into abanolwazi nayo, ngayo bengahambi beqamba amanga, bekhuluma into abangayazi. Futhi-ke behehe abanye abantu abasha ukuthi nabo babe yingxenye ngalokhu abakwenzayo okuhle.

Ingabaseka ngokuthi nje okokuqala ibakhulumele nekhansela, or nabaphathi noma izikhulu zasendaweni, ukuthi bebasize bebaxhase kwezemidlalo, babakhulumele nabanye abaphezulu kwezemidlalo. Noma-ke umphakathi futhi ungazama uma benayo imali behlanganise imali ezosiza kwezemidlalo ukuze abantwana babo bezohlezi besey'ndaweni ezinhle bengachithi isikhathi ey'ndaweni ezimbi.

Ukuhluleka yinto ejwayelekile. Ngisho abaye ey'koleni ey'phakeme, bafunda kuzo befundela imisebenzi yabo, kuyenzeka behluleke bagcine bengayitholanga lowo msebenzi abawufundele. Ngakho-ke ofuna umsebenzi wokuzilibazisa ube iholo lakhe akumele adumale, edumile uma engaphumeleli noma ehluleka. Kumele eqhubeke ezame uma kungowakhe lowo msebenzi uzowuthola, uma kungawona owakhe angeke awuthole. Kungcono-ke ohluleka ezamile kunohluleka engakaze ezame.

Zingakwandisa ngokuthi zizibandakanye emdlalweni yonke ekhona, kungabi ukuthi zidlala ibhola kuphela kodwa zidlale yonke imidlalo ekhona, ezweni ethandekayo nemihle. Futhi bengenza izindlela lokudala zokubhekana nokulinganisela kwendawo ngokukwenza izinto zabo ngesikhathi nangokuhlela nangokuqasha abantu abanolwazi ngalezo zinto.

Okokuqala engingakubheka ukuthi umdlalo sonke singakwazi yini ukuwudlala? Futhi sonke sinawo yini amathuba okuthi siwine? Bese ngibheka ukuthi sonke sizowujabulela yini lo mdlalo. Ngibuke nokunye ukuthi awulimazi yini? Awunabungozi yini? Ya, ilokho.

Iy'kole zenze okwanele ngampelani namanje. Esikhathini samanje sesiyawabona amantombazane kumidlalo eyahlukahlukene idlala nayo, kanti ney'khathi zakudala besiwababoni, besibona abafana kuphela. Kodwa njengamanje amantombazane asedlala yonke imdlalo, akukho la esingasababoni khona iy'kole zenza umsebenzi omkhulu kakhulu oncomekayo.

Ayi, kudingi okuningi kakhulu, uyidingi nje i-engeli kuphela, kudinga ukuthi ay'jwayeze izinto eziningi ngoba ukqhudelana sekukuningi kakhulu kulesi khathi samanje. Ngakho-ke uma efuna ukwenza izuzo ngokuzilibazisa enze imidlalo yevidiyo, kumele akhuthale futhi enze into abantu abangakwazi ukuyenza abanye, la abaqophelani nabo ukuze ezokwazi ukuphumelela ezohluka futhi kwabanye.

Kulesi khathi samanje ngingasho ukuthi kumele libambe iqhaza ngoba imidlalo isiminingi, abantu sebeyakwazi ukuy'khethela into abayithandayo. Futhi-ke abafundi kusuke kuseyintsha abantu abasebasha okudingeka ukuthi bebe nayo into abay'dlalayo emakhaya uma sebephumile esikoleni abachitha isikhathi ngayo. Ngakho-ke kubalulekile-ke ukuthi abafundi bebe yingxenye yemidlalo yezikole, umfundi nje ngamunye ebe nomdlalo awudlalayo esikoleni.